Ukufundisa omama abasanda kuzala ngokudla okufanele kwezingane zabo kubalulekile ngenxa yezizathu eziningana-ke, ngoba kukhuthaza ukukhula okunempilo nentuthuko. Okokuqala, ukudla okunomsoco, imfundo ngokudla okufanele iqinisekisa ukuthi izingane zithola imisoco edingekayo ukuze zikhule kahle, zikhule futhi kusebenze ubuchopho. Okwesibili, ivuselela ukungondleki, ulwazi mayelana nokudla okunomsoco lusiza omama babone izimpawu zokungondleki njengo kukhula okhubazekile noma ukuncipha kwesisindo futhi bathathe izinyathelo zokulungisa.

Izici zamasiko okokuqala izinkolelo zenkolo, ukusoka kuyingxenye ebalulekile kwezinye izinkolo njengobuJuda, ubuSulumane namanye-ke amahlelo obuKristu. Lezi zinkolelo zivamise ukusho isikhathi, indlela nokubaluleka ukusoka. Okwesibili, imikhuba yendabuko, kwamanye-ke amasiko ukusoka kuwumkhuba wokudlula, ukuphawula, ukushintshela komfana ebudodeni, lemikhuba yendabuko ingxiliswa ngokujulileyo futhi imelane noshintsho.

Lalela futhi uqinisekise imizwa yabo. Okokuqala, yazi imizwa yabo, yazisa umngani wakho ukuthi uyayiqonda imizwa yakhe yokuzizwa esehlazweni noma yokukuphoxeka. Vuselela imizwa yabo futhi ubaqinisekise ukuthi kulungile ukuzizwa ngaleyo ndlela. Okwesibili, dala indawo ephephile uqiniseke ukuthi umngani wakho uzizwa ekhululekile futhi ephephile exoxa nawe ngemizwa yakhe, bese ulalela ngokucophelela ngaphandle kokwahlulela futhi ugcine ubumfihlo.

Ikhansela elithandekayo, bengifuna ukuthatha isikhashana ukuveza ukubonga kwami okusuka enhlizweni ngemizamo yakho yokungakhathali, yokuletha umtholampilo ongumahambanendlwana endaweni yangakithi. Ukuzinikela kwakho ekuthuthukiseni izimpilo zamalunga omphakathi wethu akuzange kuqashelwe futhi umthelela ube muhle ngempela. Sicela wazi ukuthi imizamo yakho yenze umehluko obonakalayo ezimpilweni zamalunga omphakathi wethu. Siyabonga ngokuzibophezela kwakho enhlalakahleni yomphakathi wethu futhi sibheke ngabomvu ukuqhubeka nokusebenzisana ukuze sibhekane nezidingo zabahlali bethu, ngobuqotho, imina ilungu lomphakathi.

Ukukhuthaza ukwethembana ezindleleni zesimanje zokuhlela umndeni kubalulekile ekwandiseni ukuthola nokusebenza kwazo ngempumelelo. Amanye amasu angasiza ilawa, imfundo yokuqwashisa, okokuqala ulwazi olunembile, nikeza ulwazi olunembile olungachemile nolubucayi ngokwesiko mayelana nezindlela zesimanje zokuhlela umndeni, izinzuzo zazo kanye nemiphumela engemihle engabakhona. Imiyalelo ecacile, sebenzisa ulimi olucacile okulula ukuchaza izindlela ezahlukene, ugcizalela ukusebenza kahle kwazo, ukuphepha kanye nokunethezeka kwazo.

Okokuqala nje, ukucwaswa, iziguli zempilo yengqondo zivame ukubhekana nokucwaswa, okungaholela ekuhlukaniseni umphakathi, ukubambezeleka kokwelashwa kanye nemiphumela emibi yezempilo. Okwesibili, izinsiza ezinomkhawulo, izikhungo zezempilo zomphakathi zivame ukuthwala kanzima ngezinsiza ezilinganiselwe, okuhlanganisa uxhaso olunganele, abasebenzi abanganele nengqalasizinda ephelelwe yisikhathi. Okwesithathu, izikhathi zokulinda ezinde, iziguli zingase zibe izikhathi ezinde zokulinda ama-appointment, ukuxilongwa nokwelashwa okungase kubhebhethekise izimo zazo.

Zikhona izinhlelo ezibhekana nalokhu esibhedlela, ezokuqala engizaziyo izinhlelo zokuhlola komhlengikazi ukuhlukumezeka ngokocansi abakubiza phecelezi ngo-SANE. Lapho-ke abahlengikazi abaqeqeshiwe bahlinzeka ngosizo lwezokwelapha, ukuhlolwa kwe-forensic nokusekelwa ngokomzwelo kwabasindile. Esesibili, izikhungo zezinkinga sokudlwengula, lapho-ke izibhedlela eziningi zinezikhungo zezinkinga sokudlengulwa noma zisebenzisana nezinhlangano zangaphandle ukuze zinikeze ukwelulekwa, ukumela kanye nezinsizakalo zokweseka.

Okungenziwa umphakathi-ke, umphakathi unganikela ngemali noma imithi ebalulekile ukusiza ukugcwalisa isitoko somtholampilo besebenza imizamo yokuzithandela, amavolontiya angasiza ekusabalaliseni imithi asize ngemisebenzi yokuphatha noma anikeze ukwesekelwa okomzwelo ezigulwini. Bese kuba ukusabalalisa ukuqwashisa, umphakathi ungasiza ekuqwashiseni ngokushoda kwemithi yomtholampilo, ukhuthaza abanye ukuthi banikele noma banikeze ukweseka. Imizamo engenziwa-ke uMnyango wezeMpilo ukweseka, ungenza uxhaso oluphuthumayo, uMnyango wezeMpilo ungahlinzeka ngezimali eziphuthumayo ukusiza umtholampilo, uthenge imithi ebalulekile.

Ngaphandle kokuphuza amanzi kakhulu nokuphuza amaphilisi owathola emitholampilo, ekhaya thina basifundisa ukuthi uma uthatha umsuzwane, isihlahla somsuzwane usihlikihle ezandleni, usihlikihle ezandleni, siyanuka, usihlikihle ezandleni bese uyasihogela, kuyalinqamula ikhanda ngokushesha lokho.

Amakhambi endabuko nemithi njengoGambu sekungamakhulu eminyaka esetshenziswa emasikweni ahlukahlukene ukwelapha. Welapha izifo ezehlukahlukene, kuhlanganise nekhanda elibuhlungu, nakuba abanye abantu befunga ngokusebenza kwawo. Ubufakazi besayensi obusekela ukusebenziswa kwabo ngokuvamile bulinganiselwe.

Izinyanga, ezaziwa njengabalaphi bendabuko, bagxila ekwelapheni ngokomzimba nangokomoya. Abelaphi bendabuko bagxila ekwalapheni izifo ezi ngokwenyama nezingokomoya, basebenzisa amakhambi emvelo, namasiko nemikhuba engokomoya. Abathakathi bona bagxila emikhubeni engokomoya nengaqondakali. Abathakathi bagxila emikhubeni engaqondakali, ngokuvamile basebenzisa umlingo, amasiko nokupela, ukuze bafinyelele emgomeni ethile noma baxazulule izinkinga nokufeza izinjongo zabo ezivamise ukuba ezimbi.

Okungaba amafulegi abomvu ukuntuleka kobufakazi besayensi, isimangalo somthengisi sokuthi isisombululo sisetshenziswe izinyanga yasendulo, asinabufakazi futhi asinakho ukwethembeka kwesayensi. Okwesibili, izibangalo ezingenangqondo, ikhambi lezinsuku ezintathu nesifo samathambo mancane kakhulu amathuba okuba njengoba isifo samathambo siyisimo esingamahlalakhona esidinga ukuphathwa okuqhubekayo.